Tjhe, bonnete monana moo ke dulang teng sebaka se nna ke dulang ho sona. Atjhe, ha ba sebetse ka thata hakaalo hore ba tlose dikoloi tsena tse seng molaong tsena. O thola hore letsatsi le letsatsi ho dula ho na le dikoloi tse seng molaong. Tse ding dikoloi o di bona di feta monana hore ha se tsa ka hara naha, ha di na dipampiri. Ha di a petja pampiri fesetereng mane. Ke hore ke mathata fela, basebetsi ba nana ba semelao bana ha ba kene letsatsi le letsatsi. Bona bana ba sephethephethe, ba tla ka leo le leo le leo. O ka thola hore hara kgwedi ba tla habedi, jwale ke mathata nthweng. Batho bana ba dikoloi tse seng molaong se bile ba tseba matsatsi a bona.

Ke qala ho thaba ka tsela ekaanakana, kore ke kgotsofetse haholo holo holo holo holo. Ke hore wa tseba ekare ha ke nka leeto, o kgona ho shebella television, ke itjhebelletse bolo. Ke dutse ha monate, ha hona motho wa ndudisa ha bohloko, ha hona motho a ntsa re ke fetise ntho e ke shebelletsen. Ke itjella dijo tsa ka ha monate. Ke inwella mets. Ke kgona le ho tsamaya ke lo intshetsa metsi. Ke kgona ho robala, ke kgona ho iketla. Ke kgona ho ha nkgisa matsoho a ka. Hai tjhe, ke qala ho bona monate o mo . Hohang ekare ha se leeto. Ekare ke ituletse hae, ke shebelletse TV, ke a ja.

Di na le tlatseletso e kgolo haholo holo holo haholo, hoba jwale for maeto ao a ma nyanenyane ao, o ka thola hore e hlile batho ba baholo ha ba kgone ho a tsamaya. Ona ao e leng hore nna nka bona e leeto le nyanenyane . Nka fihla mona nyana ka pelenyana, empa motho a seng a le moholo a ka thola e le bothata haholo holo holo holo. Jwale ehlile di-rickshaw atjhe, di thusetsa haholo ka mokgwa o sa nahaneng hohang.

Yooo, bonnete ba taba. Dithoko ditheko tsenana tsa mafura di phahame haholo holo holo holo. Ke hore nka o jwetsa hore dikgwedi tse tse pedi tse fitileng ehlile ke ne ke ipalamela ditekesi. Ne ke sa batle ho itshwenya ho hang hang hang. Ne ke ipalamela ditekesi. Hoba jwale ke hlokomela hore ke sebedisa tjhelete e ngata haholo holo holo mafura mona e leng hore qetellong k ea lahlehelwa.

Atjhe ntate ha wa re tsebisa rona taba eno. Re tsebella kae hore e nyolohile? Ha o mpona ke le tje ke tshwerwe yona tjhelete e ne ke tseba ke dula ke e patala. E, ho lokile wa njwetsa hore e nyolohile hona kajeno. Empa ne ke sa tsebe. O kekebe wa tlo njwetsa feela mahlong hore e nyolohile. Bopaki bo kae? Tlamehile before ne le e nyolosa pele ne le e nyolosa e be le behile dipampiri di pampiritshwana dikoloing tsa lona monana matsatsi a se a fetile. Hore re tsebe hore ka letsatsi le itseng tekesi e tlo nyoloha. E seng ha ke fihla fela se ke palama o njwetsa hore ditheko se di nyolohile. Ae, ntate, ha ho sejetswe jwalo hohang hohang.

Bonnete ba taba, ka makgetlo ha ke a tropong, ke ye ke rate hore ke tsamaye mantsiboya. Ha ke rate moferefere ho hang ka pelo ya ka kaofela, Ha ke thabele sephethephethe. Dikotsi di a etsahala sephethephetheng. Meleko e a etsahala sephethephetheng. Ha ke tsamaya mantsiboya, ke a tseba hore le moo ke yang teng ha hona moferefere. Ke tlo fihla, ke reka ke sa senyetse nako. Ke fihle ke itswele, le ha fela e le mantsiboya ha hona taba empa ke a tseba hore sephethephethe ha se yo.

Kgotsong kgotsong lefapheng moo. Ke qeta ho hlokomela batho ba mmalwa monana ehlile ba nka diporo tsa terene, ke hore ba di utswa ka mokgwa teng. Ke kopa le potlakeng hohang hohang hohang hona tjena. Ke re batho banana ehlile ha ntse ba le mo morerong ona wa bona wa ho nka tsona dintho tsena, ba nhlokometse hore ke ba bone. Ba nhlokometse hore ke ba bone. Jwale ke utlwa ke tshohile ka mokgwa o mong. Ke tena ke le founela tjena hobane ehlile ha ke hantle moo ke leng teng mona. Ke nahana ehlile le sa ho ya sepoleseng kwana hoba ke nahana ke teng mono mo eleng hore ke tla tshireletseha moo.